Kgwebo ya veini ke kgwebo e nang le tjhelete haholo, mme hore ke kgone ho qala ho etsa kgwebo ena ya veini. Ke tla hloka lefatshe, ke hloke dihectara, tse kabang makgolo a supileng ke mo ke tla qalang teng hore ke jale merara ena ya ka. Ke kgone ho ka etsa vein hobane kannete ke enngwe ya tsa kgwebo e nang le tjhelete lefatsheng ka bophara.

Di-shop-o tsena tse kgolo hore re bone ho dula ho na le meroho e fapaneng tsatsi le letsatsi. Nthwe ba e etsang haholoholo ke ho kena ho tsena tsa dikgwebo le mapolasi a mangata haholo hore ebe ba fumana ntho tsena ka mefutafuta ho ya ka dihla tsa tse fapaneng. Hobane mona South Africa mona e leng Afrika Borwa, re na le nako eo re fumanang ditholwana tse itseng, re na le nako e itseng, re fumane tholwana tse itseng. Jwale ke nahana ntho eo ba e etsang ke ho kena kgwebong le batho ba fapaneng ho ya ka dinaha. Hobane re le dinaha, dihla tsena ha di tshwane kaofela naheng e nngwe ha mona re le mariheng naheng e nngwe kwana ke hlabula. Jwale ke nahana nthwe ba e etsang ke ho kena kgwebong le dinaha tse fapaneng hore ka naka e itseng, ba kgone ho fumana se itseng ka nako e reg-e hore batho ba ska ba ba le bothata ba ho fumana tsohle tse ba di batlang ho ya merohong le ditholwaneng.

Rakgadi wa ka itse ha nhlalosetsa ke mmotsa hore rakgadi dipalesa tse tse ngatangata tje tsa soneblomo di ekaba di etsa eng? Rakgadi wa ka o nhlaloseditse nthwe nngwe ya bohlokwa a re, o ska bona dipalesa tsena di le ngata tjenana, di etsa mafura ao re a rekang e leng mafura a phehang. Ke e nngwe ya ntho tse kgolo tse leng hore keng soneblomo e ya di etsa. Hape ho na le dikgoho tseo di ratang saneblomo dijong tsenana tsa dikgoho tse kentseng bo poone ba tswaka tswaka soneblomo moo, empa mara haholo mosebetsi wa sonneblom ke ho etsa mafura ana a ro bitsang fish oil-i ka sekgowa e leng senyesemane.

Canola ke enngwe ya ntho tsa bohlokwa ha re tla ho ntho tse etsang oli, oli ena e re phehang ka yona. Jwale ho bohlokwa haholo hobane oli ke e nngwe ya ntho tse leng hore re nke matsatsing ana. A re phelang ho ona ke e nngwe e fumaneha ka theko tse hodimo. Mme jwale wa bona ha o le rapolasi a jalang canola o kgona ho etsa tjhelete ka nako tsohle. Hobane e hlokahala ka matsatsi ohle, hobane oil ke ntho e hlokahalang lefatshe ka bophara.

Mohato wa pele wa hore ke jale rooibos, ke tlo hloka lefatshe ke ntho ya pele ya bohlokwa, mme ke shebe hore mobu oo ke tlo jalang rooibos ena ya ka ho ona ke mobu o loketseng, hoba hore rooibos-o e ka hlaya na mme e hlahe hantle, e le maemong a matle. Mme ya pele ke hore ke shebe le sehla seo rooibos tlamehile ke jale ka sona. Mme ke bone hore kannete na ke tla kgona ho jala rooibos eno ka sehla seno na ntle le disitiso tsefe kapa tsefe.

Ntho ya pele ha nka jala cotton nthwe ke tlo tlamehile ke shebe ke hore a na kgwebo e teng ho yona na. Ana batho ba bangata ba e hloka na, ene ya pele ke nahana karabo ke eya. Cotton-e ke ntho e hlokahalang lefatshe ka bophara. Jwale ke mane moo, ke tlo tlamehile ke batlisise hore cotton-e jwalo ka ha ke tseba hore ha se hangata South Afrika monana mo leng Afrika Borwa mo e jalwang ka bongata ka teng. O tlamehile ke batlisise hore sebaka seo e ka hlaha ntle le mathata. Ke sebaka se jwang mme ke kgone ho fumana sebaka se jwalo hle ke batle le batho ba ke tsebang hore ke hona batho ba tla e reka hore ha ke e jala, e ska tlo hlaya feela mme e be sa fumane motho a ka e rekang hore e kgone ho ntswela molemo e nkenyetse tjhelete.

Ekaba e nngwe ya ntho tse ntle, hobaneng ha fela o kgona ho eketsa kgwebo ya hao. Mme o kena kgwebong e o tsebang hore e tla o tlisetsa tjhelete ekaba e nngwe ya ntho tse ntle. Hobaneng jwalo ka ha ho tsebahala hore moba o fumaneha Natala kwana jwanong ho o tlisa haufinyana mona Northern Cape, bohle ba haufi monana ba ka kgona ho fokotsa ditjeho tsa ho ya hodimo kwana Natala ba lo batlana le mmoba. Ekaba e nngwe ya ntho tse ntle, e tla tswellisang kgwebo ya ka pele.

Matsatsing a re phelang ho hona monana, kgolomente wa rona le bo mmasepala ba rona ba leka ka bohohle hohle ho fa batho ba batjha, batho ba batsho menyetla ho tsena tsa temo ho tsena tsa dipolasi. Mme re bona borapolasi ba batjha ba ntse ba hlahella ka mahetla. Hobane mmasepala le kgoromente o leka ka bohohle hohle ho fa batho ba batjha dipolasi hore ba bone ba tswella pele jwang. E se tla ba ho bona hore e le hore ba etsa tsohle tseo tlamehile ba di etse na, kapa ba bona hole molemo hore ba mpe ba se etse, tseo ba sa tlamehang ho di etsa.

Patsi e ka etsa tjhelete e ngata haholo hobane patsi re kgona ho e sebedisa nthong tse ngata. Batho bana ba kgonang ho etsa di-furniture-a ba etsa ba etsa di-furniture-a ka patsi. Mme le patsi ntse re kgona ho e sebedisa bo ha re etsa mesebetsi jwalo ka ha re le batho ba batsho, re batla ha re etsa mesebetsi, re pheha ka yona kantle. Jwale patsi ke enngwe ya kgwebo tse ngata, empa mara bothata ke hore ha ntse re etsa patsi tjena, re bolaya difate tsa rona. Mme re bolaya tlhaho e habedi ka mona e ka mona e ya thusa hape e re kenya ka mosing.

Mathata ao re kopanang le ona haholo wena mongaka ke hore ha re tlameha ho kotula tse ding tsa dipoone re di fumana di jewe ke dikokonyana tsenana tse jang dipoone. Mme jwale ke nahana ntho e kgolo kgolo re ka e etsa ke hore re batle meriana ena, o tla thibela hore dikokonyana tse di ske di a ja poone. Hobane ena e etsa hore re be le ho fokotseha ha poone. Hobane tjhelete ha ena kena ho ya ka mokgwa o tla be re lebelletse ka teng. Ke nahana wena mongaka ko re o re fumanele setshedi senana se tla thibela dikokonyana tsena hore di ske be di ya re senyetsa poone.

Dumela, dumela mongaka eya ae jwanong ne ke batla ho utlwisisa hore ha ne ke reka polasi ho wena, ke eng o no sa nhlalosetse hore ho etsahala eng ka mobu ona. Hobane mobu ona ke bona e le mobu o sa lokang hore nka jala, empa e le hore ha ne ke reka polasi, e ne ke o hlalosetsa hore ke batla ho tlo jala monana. Empa mobu oo wena jwalo ka monga polasi e le wena a polasi ya hao. Ke eng o ke ke be wa seka nhlalosetsa hore ae o tsebe hore mobu ona o tlo hloka o tshele eng le eng. Ha se mobu o motle wa ho jala, hobane jwale ke sentse tjhelete ya ka ka ho reka polasi eo ne ke ikemiseditse ho tla jala ho yona. Empa mobu ona o ke ke be wa ntswela molemo. Ke eng o kentse jwalo morenaka? Ne ke batla ho utlwa hore mabaka ao ke afeng.

Mme ke hlahetswe ke mathata itse re re re lo kotula poone mane, re fumana hore bongata ba poone bo bodile. Empa jwale o tsebe lemong sena nthwena e mphile mathata. Hobane ha ke tlo kgona ho fihlella dipeo tse ne ke di behile tsa ditjhelete, mme le tsohle tse ke di di sebedisitseng hore ke kgone ho finyella moo ke fihletseng teng, ke tlo ba le kgaello ya tjhelete ho tsohle tlamehile ke di phethise ka baka la sewa sena se nhlahetseng sa poone e bodileng.